Ukushintshashintsha kwesimo sezulu kuyinto esingeke sakwazi ukuyishintsha, ngoba kuyimvelo. Lokhu kusho ukuthi abalimi kufanele basebenzise imbewu, noma izitshalo abazozitshala ezivumelana nesimo sezulu ngaleso sikhathi. Uma isimo sezulu sinemvula kakhulu, kufanele benze isiqiniseko sokuthi imbewu abayisebenzisayo ezokwazi ukumelana naleso simo. Uma kunesomiso, kumele benze isiqiniseko sokuthi imbewu abayitshalayo, noma izitshalo abazitshalayo kuyizitshalo ezizokwazi ukumelana naleso somiso.

Njengoba sazi sonke ukuthi lesi sikhathi sonyaka isikhathi sezinambuzane. Izinambuzane-ke ziba kakhulu endaweni esuke ivundile. Njengomlimi walendawo, ngibhekana nenkinga ngoba lezi zinambuzane zithanda kakhulu lapho esilimala khona, ngoba indawo isuke ivundile. Lokhu-ke kunomthelela omubi ezitshalweni, ngoba asikwazi ukuthi sikhiqize kahle izitshalo ezanele, noma inani elanele lokuthi umkhiqizo ude uqhubeka. Kanti nabantu esibakhiqizayo asikwazi kubakhiqizela inani leli abaludingayo, ngenxa yalezi zinambuzane. Lokhu kunomthelela omubi, ngoba kufuneka ukuthi kube nemithi esiyifakayo ezitshalweni, kanti le mithi uma siyifaka kakhulu iba nomthelela omubi.

Kufanele uqikelele ukuthi inhlabathi yakho uyayilungisa ngaphambi kokuthi uqale ulime. Lokhu ukuqikelela kanjani na? Kufanele ukuthi ubhede, noma ulime inhlabathi, noma umhlabathi lapho ozolimala khona. Kufanele futhi uqikelele ukuthi uyawathola amanzi anele lowo mhlabathi ukuze uzohlala uvundile. Uma futhi kunesidingo, kuyadingeka ukuthi uhlakule, uphinde ufake nemithi ezoyenza ukuthi inhlabathi yakho ivunde ukuze izitshalo zakho azozitshala zikwazi ukuthi zikhule kahle.

Esikhathini samanje siyaye sibhekane nokuthi, njengabalimi kuba nezinambuzane lapho esisuke silime khona ngenxa kokuvunda kwenhlabathi. Lokhu-ke siyaye siqikelele ukuthi kungenzeki ngokuthi sisebenzise amakhemikhali. Lawa makhemikhali enza ukuthi izinambuzane zingasondeli kuleyo ndawo, kuphinde futhi amanye awo enze ukuthi izitshalo zethu zikwazi ukuthi zikhule kahle zivunde. Kodwa-ke wona la makhemikhali abuye abe nemithelela emibi. Singaqikelela kanjani-ke ukuthi lemthelela emibi ingenzeki? Singaqikelela ngokuthi sibheke ukuthi amakhemikhali siwasebenzisa kangakanani, nakanjani. Lokho-ke ikona okuzosiza ukuthi sikwazi ukuthi siphephise indawo, kungabi nemithelela emibi.

Yazi, njengoba ngilima laphana epulazini, ngiye ngafica izinambuzane eziyingozi ebezidla izitshalo. Kokunye uzifice phakathi, uma usevunile, uzifice phakathi ezitshalweni, lokhu kumbi. Kanti kufuneka ukuthi siqikelele ukuthi uma sitshala izitshalo, uma sekuyilesi sikhathi sonyaka, kufanele ukuthi uqikelele ngempela ukuthi uyayifaka imithi, noma amakhemikhali azoyenza ukuthi lezi zilwane, noma izinambuzane eziyingozi zingasondeli, ngoba ezinye zazo ziyakwazi ukuthi zingene phakathi ekudleni okusuke kutshaniwe, singaboni. Kokunye kuze kubonakale izitshalo sezifikile lapho ey'suke ziyakhona, okanye ezitolo. Lokhu-ke kuba kumbi ngoba akukuhle kahle uma kudayiselanwa ukudla.

Ngiyabingelela wonke amalunga omphakathi. Namhlanje, ngifisa ukuthi-ke nginichazele kabanzi nonke njengabalimi ukuthi kungani ngikholelwa kwindlela engiyisebenzisayo yokutshala izitshalo, ngendlela engizitshala ngayo. Le ndlela iyasiza kakhulu, kangangokuthi iyakwazi ukuthi ilawule ukuthi izitshalo zakho zithola ilanga kangakanani, uwena futhi olawulayo ukuchelela kwezitshalo zakho ukuze zizohlala zivundile, zinamanzi. Kubaluleke kakhulu, kangangokuthi izinambuzane azikwazi ukuthi zifinyelele ezitshalweni zakho, ngenxa yokuthi zisuke zivaleleke ngaphakathi. Lokhu-ke kuhle ngoba kuyawandisa nomkhiqizo wakho, kanti kuhle ngoba ukudla esikhathini samanje kubuye kushode.

Umlimi omncane angaqala asebenzise uhlobo lokutshala izitshalo zakhe ngokuthi enzenjani, asebenzise i-greenhouse. I-greenhouse ilapho khona ovalela ngaphakathi izitshalo zakho, lapho uyalawula ukuthi uzichelela kangakanani, nanokuthi lezi zitshalo zakho zilithola kangakanani ilanga, noma imvula uma ikhona. Lokhu-ke kuhle ngoba uwena okwazi ukuthi ulawule, ngazo zonke iy'khathi, ubone futhi imphumela yayo yonke into oyenzayo ngaphakathi kulezi zindlu. Lokhu-ke kuyagwema ukuthi kube nezikhukhula ezitshalweni zakho, izinambuzane. Okusho ukuthi, uma usebenzisa lolu hlobo lokutshala, awubi nayo inkinga yezikhukhula, okanye isomiso.

Abalimi abaphatheki kahle neze uma amakhasimende ezama ukushaya phansi amanani okudla, noma ezitshalo asuke efisa ukuthi azithenge kwabalimi. Lokhu kungoba abalimi kufuneka ukuthi, ngaphambi kokuthi betshale, kufuneka ukuthi bethenge izithombo, okanye imbewu, yona lembewu nalezi izithombo, kuyabiza. Ngaphezu kwalokho, kufanele beyinakekele lezi zithombo ngenkathi zikhula. Lokhu-ke kuza ekutheni bechelele, bephinde bethathe isikhathi sabo ekunakekeleni loku kudla. Konke lokhu kuyisikhathi nemali. Yingakho-ke abalimi bengeke beze beyizwisise kahle indaba yokuthi amakhasimende azofuna ukuthi amanani okudla ashaywe phansi.

Okokuqala, njengoba ngiqashiwe lana epulazini, ngiyayazi imigomo yokuthi izitshalo zinakekelwa kanjani. Ngiyayazi futhi imigomo yokuthi imithi kufanele ngiyiphathe kanjani. Njengoba sengiphoqwa manje ukuthi ngiqoke i-PPE, lokhu kusuke ngingakwenzi ngoba ngingazi, kodwa ngoba ngiyazi, ngiyazi futhi ukuthi kufanele ngizivikele kanjani. Indlela abenza ngayo ukuthi befise ukuthi bengiphoqe, noma bengiphoqe ukuthi ngigqoke i-PPE, akungisebenzise mina kahle. Yingakho ngingazwisisi kahle, ngingahambisani futhi nokuthi ngiphoqwe ukuthi ngigqoke i-PPE ngesikhathi ngiphethe izibulala zimbuzane.

Ezinye zezindlela engingazisebenzisa, noma angazisebenzisa ukuze zizomsiza epulazini lakhe elincane, ukuthi angathenga ama-Jojo tank, ebe maningana, futhi ekwazi futhi lawo ma-Jojo tank ukuthi efake amanzi amaningi. Aphinde futhi enze isiqiniseko sokuthi lawo ma-Jojo tank ayakwazi ukuthi a-collect-e amanzi emvula, lokho kuzomsiza kakhulu. Ngaphezu kwalokho, angazama ukuthi awathenge amanzi, bemlethele ngama-water kan, amathrakhi, efakwe lawa amanzi kulawa ma-JoJo tank. Okunye angazama ukuthi abe ne-borehole, noma asebenzise i-drone ukunisela.